Hune ra dzula hone a vha ri thusi kharali hu tshi khou ṱoḓa thuso u tea u to ṋamela wa ya kiḽiniki ende kiliniki dzi re ngeno dzi kule dzi ḓoroboni a huna vhathu vhane vha ḓa vha vhea dzi kiḽiniki dzine dza kana u nga kona u thusa vhathu vho no dzula hanefha fhethu zwi amba zwa uri u tshi khou ṱoḓa thuso kana u tshi kho ṱoḓa u tshekhiwa nga zwezwo zwa dzi HIV u tea u to ṋamela wa ya ḓoroboni wa kona u wana thuso nga uri ngeno u nga si i wane.

Nṋe ndi ngeno ndi a zwiḓivha zwori hu na cancer ya lukanda hu na cancer ya mafhafhu zwavhuḓi vhuḓi ndi nne ndi ḓivha zwori cancer i a kona u thoma huṅwe na huṅwe zwo uri ndi cancer ḓe ndi nga vha tshi balela uri ndi ḓivhe mara zwine nda a ḓivha ndi dza uri i a kona u thoma huṅwe na huṅwe ende ya vhuya ya u thoma sa muthu u tou ya zwibadela hutshe i kha ḓi tou thoma uri kharali waya i kha ḓi tou thoma uri u thusiwe zwi ngavha zwa khwine ngori waya zwo no lenga unga unga balelwa no wana thuso ende ya ḓiu vhulaya heyo khentsa.

Sa muthu e a vhuya a vha a muṱuku tsha ṅwana tshine vhabebi na zwikolo zwo ṱangana mara vhabebi vhane vha nga ita ndi u to vha hone vhutshiloni ha vha na vhavho sa mubebi kha ri wa hone u a kona u vhona zwithu zwine zwa kho itea tshikoloni na hanefha hayani zwi amba zwa uri u a kona u muvhudza hezwi nazwezwi u kho mu thusa nga mushumo wa tshikolo wavha u kho vhona uri tshikoloni hakho ambiwa nga hezwi na hezwi na hezwi na hezwi sa mubebi tshiṱukusa tshine wana wo nga tshi ita ndi u ita uri u vhona uri hoyu ṅwana wanga u kho zwi tovhela hezwo zwithu vhane vha kho mu funḓedza zwino tshikoloni tshikolo tshi kone u ita zwithu zwithu fhedzi ndi u ndi u funḓedza mubebi ndi ene a ne a kona u sheledza luvha heḽo luvha ḽi kho vha muthu ndi hone vhane vha nga kona u mufha knowledge vha kone u mu thusa zwavhuḓi vhuḓi ro no vha hezwi tshikoloni vha tshi amba so zwi amba zwori zwi kho amba hezwi.

Ee zwi a itea ngauri tshiṅwe tshifhinga i a kona u ḓi bandisa ya balelwa wani wa mara tshifhinga tshinzhi ndi uri vha tshi fhedziwa u screeniwa vha ḓo i vhona a huna na iṅwe nḓila vha ḓo kona u i vhona ende vha nga kona u i vhona nga u ṱavhanya vha nga kona u thusiwa vha dzhia tshifhinga vha wana vha i wana ho no vha late zwi nga baleliwa uri vha kone u thusiwa ngori ivha yo no hulesa yo no tshinyesa muvhilini na uri i ntshiwe zwi ḓovha zwo no vha mushumo vhunzhisa.

Ee difference ndi i nnzhi zwa zwino vhathu vha kona u thusiwa nga mathada vhatshe a kone u wana kale vha balelwa u thusiwa ngayo vha wana uri mathada i a ḓo vha vha lovhisa kana a ḓo tshinya muvhili zwino hu na zwithu zwa thekinoḽodzhi zwine zwa kona u thusa muthu ngo u ṱavhanya kana zwine zwa ḓo kona uri u ḓo thusa muthu hu na zwithu zwinzhi zwa zwino zwine zwa vha hoṋe zwa zwi siho kale zwamba zwa uri kale vha tshi ḓo ita uri hu muthu a farwa nga vhulwadze ha so a nga si kone u fhola zwi amba zwori ikhoḓo to lovha zwa zwino malwadze manzhi a kono u thusiwa kana a kono u lafhiwa.

Wa vhuya wa wa ḓi wana u khou nwa mushonga kana u kho ṱhavhiwa injection u si na thendelo thendelano na vho dokotela zwi nga lwadza kana wa wana uri u khou ḓi ṱhavha mushonga wa wrong wa ḓi u vhulaya sa muthu so sa muthu kharali u kho ṱoḓa u ṅwa mushonga kana o ṱhavhiwa dzi injection u tea u maker sure uri hezwi zwithu zwi kho itiwa under the guidance ya dokotela.

U vha vhudza ngoho a thi mufumakadzi zwi amba zwori he phindulo i nga mbalela u i to i fhindula zwavhuḓi vhuḓi mara ndi to vhona u nga ri vho dokotela na vho nese zwiṱuku usa vhane vha nga zwi ita ndi hu tea uri vha vhe hone for mubebi muswa zwi amba zwori tshiṅwe na tshiṅwe nga ḽi a ne a nga lila ngatsho na musi vha tshi zwi ḓivha zwa uri muthu a mubebi muswa lila ngayo tshenetshi vhaṱuku vha na vhanga muṱa ndi u mu thetshelesa no mu thusa ngori tshiṅwe tshifhinga muthu wa lila nga tshithu wa dokotela kana vhonesa vha a hezwi zwithu zwi itea zwa itea mathina ndi hezwi zwithu ndi zwa vhuṱhogwa u fhira nga nḓila ye vha zwi humbulela ngayo vha vhona ungari he ndi maḓi maṱuku zwa itea mathina hoyo muthu ukho vhaisala zwavhukuma so vhane vha nga zwi itisa ndi u to uri vha vhe hone vha thetshelese ende vha thusi.

Zwinzhi zwithu zwinzhi zwine zwi a rengisiwa sa mishonga zwithu zwa rengisiwa nga vhathu vha songo tendeliwa ho uzwi rengisa fana na zwithu zwo no wanela zwibadela mishonga na mini na mini u nga lovha kana zwa u vhulaya kana wa lwala wa a dela sibadela ngauri hevha vhathu a vha ngo yela hedzi zwithu zwikoloni zwi amba zwori vha kho soko fha vhathu mishonga vhane vha pfha u nga ri ndi yone ine ya vha yo lugaho nga hetsho tshifhinga kharali dokotela a kone u pfesesa uri mushonga wa so u ni wanga muthu hoyunoni ende u ṅwa mungafhani nga tshifhinga ḓe zwi amba zwori zwi nga consequence zwo nwa mishonga i wanaho sibadela kana muthu oyo s yo dzhenelela zwi dzhenela tshikolo zwi a dina zwi nga u khosela mathada muhulwanesa nga maanḓa.

Ee sa muthu ono yoyaho zwibadela zwoṱhe zwo fhambanaho private na public, private ṱhamusi ndi nga nḓila vhane vha badeliwa ngayo kana mi na thiḓivhi mara private vha ṱhogomela dzi phesenthe dzavho o fhira public public i vha na mukhwa muṅwe o no nga a vha funi mara naho public tshi a ḓala tshi a ḓala zwi amba zwori zwithu zwi a balelwa uri zwi kone u tshimbila nga tshi pmb phuraivethe zwithu zwi a kona u itea zwavhuḓi nga u ṱavhanya so muhumbuloni wanga from zwithu nṋe ndo no zwi ecperienceho private tshi khwiṋe nga mannḓa u fhira public public tsha ḓala ngori vhathu vhanzhi vha sinaho tshelede yo kona u badela public.

Ee ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa ngori zwia vhathu vhanzhi vhaṱuku vha active vha bizi nga maanḓa ende u bizi u active u sa kho ḓivha uri uri wo ima gai zwi amba zwori u a kona u lwala vha sa zwidivhe wa lwadza muṅwe muthu so ndi vhona ungari ndi zwa vhuṱhogwa nga maanḓa especially kharali hu muthu uri arali active nga maanḓa kha ri khou eḓela na muthu muthu ndi nga si pfesese mara a still na zwezwo ngauri muthu u nga si mu thembi u nga si ḓivhe uri muthu wa vha u kho ita mini still na ṋamusi ni khaphulu ndi a suggest uri HIV na every few and then ni kone u ya ni thesiṱisa khaphulu ngori ni ya ri ni kho soko ita zwithu ni sa ḓivhi uri muthu kho ni lwadza kana ni kho lwadza vhaṅwe ni kho zwi ḓivha uri inwi muṋe ni kho lwala.

U amba ngoho thi na vho hovhu vhulwadze so a thina phindulo a thi thu vhuya nda ya athi ḓivhi zwori zwithu zwo vha to zwi shumisa hani kana vha zwi itisa hani and athi ḓivhi muthu ane a nga kona u ḓa a to mmbudza uri zwithu zwi to imisa hani kana vhathu vha hone zwithu zwavho vha zwi shumisisa hani zwi amba zwori nne heyo phindulo uto amba ngoho ndi nga si kone u to i fhindula zwavhuḓi vhuḓi ngori a thina knowledge yazwo hezwo zwithu.

Ishu ya mental health ndi ya vhuṱhogwa nga maanḓa nga uri nga nḓila wane wa vha ngayo muhumbuloni mentally zwi a affect nga nḓila wane wa approach zwithu vhutshiloni so zwi amba zwori kharali iwe mentally utshi kho vhaisala kana if you are going through zwithu zwa amba zwori u aphuroutsha zwithu vhutshiloni nga nḓila inwe vho then muthu arali rantete a ri shaphu ngori nṋe sa muthu ndo no vhuya nda vha ndi khou vhaisala nga zwithu zwe zwa ndina mentally nda vhuya nda vha sharp nda ndi khwine ndi vha ndi khwine zwino ndo no vha shaphu ngori muhumbulo wanga u clear and ndi a kona u humbula zwavhuḓi and ndi kone u ita dzi decision dzo no vhonalaho.

Zwine nda nga zwi amba ndi uri tshire tsha vhuṱhogwesa ndi uri vhathogomele swigiri vhathogomele tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha khoza tshine tsha ṋaṋisa dayabithisi yavho na tshiṅwe na tshiṅwe tshine tsha nanisa dzi alcer. Huna zwithu zwinzhi wane wari u na dzi alcer a hu ngo teya u zwiṅwe nwa vha tea u maker sure uri hezwo zwithu avha akho zwinwa kana u zwi ḽa ende hu na mishonga ya dzi anti avid vhane vha nga i nwa u ita uri dzi alcer a dzi songo nanesa kana dzi kone u fhola so ndi konḓa nga maanḓa uri vha nwe mishonga ende vha dzhie medication vha thetshelesa zwino zwiṅwe na zwiṅwe ha dokotela ane a vha vhudza nga uri dokotela ndi ane a ne a ḓivha khwiṋe.

Tshithu tshithihi ndi nda nga zwi tshi amba na ngo na nṋe tshine tsha affect ndi uri tshifhinga tshinzhi tshine tsha ita uri ri songo ya zwibadela kana dzi kiliniki ndi u shavha u wanulusa uri thaidzo ndi mini, vhathu vha vha vha kho shavha uri vha ḓo wanulusa uri vha khou lwala zwa vhukuma nga hetsho tshifhinga vha kho tea u wanulusa uri vha kone u ḓi thusa nga u ṱavhanya zwi sathu ṋaṋa mara tshifhinga tshinzhi ndi uri vhathu vha vha vha kho shavha uri vha ḓo mmbudza uri ndi kho fa kana vha ḓo mmbudza uri ndi kho lwala hetshi kana hetshi ndi ḓo kona uzwi itisa hani zwoṱhe zwi muhumbuloni zwoṱhe zwi muhumbuloni. Vhathu vha vha vha kho shavha uri vha ḓo wanulusa uri tshentsha khovha dina ndi mini and vha kho shavha uri vha ḓo wanulusa uri ndi tshithu tsha serious ndi tshone tshithu tshithihi na nṋe tshe tsha vhuya tsha affect thanga uya zwibadela kana kiḽiniki tshe nda vhona uri vhathu vhanzhi na tshone tsha vha dina vha vha khou shavha u wanulusa uri thaidzo ndi mini zwavhuḓi vhuḓi.

Avha nga si a vha na a vha na ngori ri bva mahayani mahayani ndi kule na zwibadela mara hezwi vha nga dzhia tshifhinga tsha u ḓisa dzi kiḽiniki kana u iswa dzi kiḽiniki ee u thusiwa ndi zwithu zwiṱuku vha nga kona u thusiwa mara, mahayani hune nda nṋe nda bva hone zwi a konḓa nga maanḓa ngori a hu na zwi badelela tsini zwibadela zwi zwi a awara kule dzi awara so zwi a konḓa banngaho zwi a konḓa zwi a konḓa zwi a konḓa nga maanḓa zwikonḓa nga maanḓa ngori a re na zwibadela nga tsini zwi kulesa zwibadela tshinzhi.

Matshaka mashaka tshaka dza khentsa ndi nzhi hu na cancer ya mafhafhu, cancer ya mukuloni, cancer ya maḓamu, cancer ya zwiluvhi ndi nnzhi ndi nzhi ndi ḓivha ndi dzone dzine nda dzi ḓivha ndi ḓivha dza uri dzi dzi dzi a bva kha dzi different parts dza muvhili unless hu na madzina a hone a na a ambiwa zwibadela kana siencifical ara hu si hezwo ḓivha dza uri dzi bva bva khori cancer ya wana lwa gai yo wana la ḓamuni ndi breast khentsa yo wana lwa mafhafhu ni ndi lung cancer ya wanala gai gai ndi khentsa yeyo.

Zwithu vhane vha nga zwi experience ndo no vha pregnancy bt no vha na malwadze a relate thu zwo sex relate disease zwithu zwo no nga dzi STI na dzi STD wa kona u lwala tshi tshihulwane sa ndi u lwala mara nga nḓa ha a u lwala ndi uri u a kona u vhifha thumbuni ndi tshone tshihulwane tshiṅwe ndi uri u a kona u vhifha muvhilini na thumbuni.